Batho ba ba iphitlhelang ba sena data ba palelwa ke go check-a di email tsa bona mme, le go romela di email fa mafapheng a nepagetseng a tiro. Ba palelwa le go tshwara ba lefapha ka mogala wa letheka mme, ka tlhokego ya data mme, le airtime.

Data e nna ke e rekang ke Ninety-nine Rand. Mme, ke e berekisa go tsena inthanete, mafaratlhatlha mme, le go bua le balosika fa ke founa, fa ke ba tshwara ka mogala wa letheka. Mme, ke e dirisa le go batlisisa mmereko mo inthanete, ke e dirisa le go raloka digame.

Go batlega o dirisa Telkom, fa o dirisa Telkom o ya go batlisisa App ya Telkom. Mme, ba na le di data tse di farologaneng, e tshwanang le ya hundred and fifty ba go fa ten gigabytes ya motshegare, ten gigabytes ya bosigo, mme, o tlile go e berekisa for matsatsi a kanang ka thirty days, ya motshegare le ya bosigo .

Ke ka rata fa e ka tsena ka Labotlhano mo kgweding. Mme, e le data e kana ka hundred gigabyte.

Mafaratlhatlha ga five G a fitlha, mme, ke bona go tla nna monate ka gonne ga re kitla re sokola ka motlakase, kgotsa mafaratlhatlha a tshabileng empa, ke bona e kete data e tlile go tura go gaisa ka tsela e e turang ka yona jaanong.

Fa e ka fela pele ga nako ke tshwanetse ke letsetse ba kwa Telkom ke ba tlhalosetse bothata ba me, mme, ba tlile go lefa data ya me, fa ke batla go boloka data ke tlameile go e sebedisa fa go tlhokega mme, ke seke ka e sebedisa ka social media jaaka Facebook.